Ke kopa ho bua le wena hantle, ke sa etse moferefere kapa ke sa o bakele mathata. Ke kopa o tlohelle ho utswa di-bicycle tsa rona. Hobaneng sena ha se a lokela ebile se tlo o isa tjhankaneng nako e telele. Ka Senyesemane ntho eo o e etsang e bitswa theft. And then ho na le tsela e ngata hampe eo e loreng mmuso wa rona o etsa hore o kgalemela batho ka tsela e thata hore ba tlohelle ho utswa dintho tsa batho tse seng tsa bona. Kea leboha.

Se tlo etsahalang hona jwale ke hore ke tlo nka tekesi ya hao. Ebile ke tlo o ngolla tekete e bontshang hore o no tlatsitse batho ka taxing ya hao ho feta tekano. Ka tekete ena o tlo e patala, ha o qeta ho e patala o tlabe o patale le hore o tlo lokolla tjhelete kapa tekesi ya hao ka bokae. Hobaneng ha hole tjena ke a e nka, ke isa mo dikoloi tse nkuweng di iswang teng. Eh se ke tla kopana le nna kantorong.

Hobane ha ke na koloi metswalle ya ka e na le call ena le dikoloi . Ha hona letho le ka le etsang ntle le hore ke sebetse ka thata hore le nna ke tle ke kgone ho reka koloi. Hana jwale se ke tla sebedisa ntho dikoloi tse bitswang di-UBER, di-inDrive hore di nkise mo ke hlokang ho ya teng.

Ke nkile qeto ya ho reka koloi ya ditoro tsa ka. Koloi ena e bitswa Hyundai i20, automatic. Ke tlo e reka shopong ya yona e leng Hyundai. Ke tlo e tshwana ke hore se nthabisang haholo ke hore koloi ena ke koloi ya ditoro tsa ka, ebile o kgona ho thola ka theko e tlase haholo fela. Haebenyaneng o na le tjhelete e lekaneng. Koloi ena ke three hundred and forty, nine thousand, nine hundred, cash. O se na sekoloto, o sena letho empa ha o batla ho patala ka kgwedi dilemo tse hlano. O ipatalla fela three thousand, eight hundred and ninety, nine. Hore o tlo kgona ho thola koloi ena. Ebe wa utlwa e theko e tlase ha kae? Iyoo. Kea hlaka thaba ebile letsatsi la ka le entsehile.

Tsela tsa ho itshireletsa tseleng, ntate mokganni, di ngata haholo. Ebe re hloka ho di ela hloko hobaneng di bohlokwa. Ya pele, o hloka hore o kenye lebanta lenana le ho thweng ke safety belt. O hloka ho sheba seipone sa hao se ka thoko le sena se hodimo ka mora metsotso kamora five seconds, metsotswana ekabang mehlano. O hloka.

Kotsi di tena di bangata haholo ka matsatsing ana a phomolo hobane mebila e dula e tletse dikoloi tse tsamayang. Bakganni ha ba tsamaye ka molao. Ba ba tsamaya ba nwele tahi. Bakganni ba tsamaya ba jahile ka speed se makatsang hobane ba nahana eka ba tseba ho kganna ebile ba ka kgona ho laola koloi tsa bona. Empa ha kotsi ena e sa hlahe, o se tshohile ha o sa kgona le ho laola kapa hona ho nahana hore na o ka laola koloi jwang hore e seka yaba ya baka kotsi. Le hore bakganni ha ba na taba ka melao ya tsela. Ha ba nkelle melao ya tsela kelellong, hore keng e tlamehile, ba etse, keng e be se tlamehang ho etsa. Ba kganna fela hore ba ye moo ba ba batlang ho ya teng.

Mathata e ke kopaneng le ona ha ne ke thotwana hona mona Gauteng, ke hore ke ile ka tlameha ho batla koloi e tlang nkang dithoto tsa ka kaofela, hore e di ise hona mona Gauteng moo ke dulang. Ke ile and hoo ho wa tura. Hobaneng o tlamehile o tshele petrol, ebe ha o qeta moo o patala motho enwana a o isetsang dithoto moo. Jwale ke ile e ile ya nketsa ke sebedise tjhelete e ngata haholo. Ke hore ho thota hore motho a ka thota fela ka diaparo tsa hae. Yaba o qala bophelo fatshe a tlohella tsena tsa nang le tsona a di fa batho kapa hona ho di rekisa hobane ho thota ka nnete ho boima ebile ho tlisa le mathata di tseleng. Tlameile o tshele diaparo ho ya ka diaparo kapa dithoto tsa hao ho ya ka mokgwa o itseng wa tsela, ha di a tlameha ho sitisa mokganni kapa eng kapa eng.